Mhlobo wam, ndikucebisa ukuba ungayithembi into oyibona kwi-intanethi ngoba zininzi izinto ezingathembekanga kwi-intanethi ezityela abantu iimali zabo. Endikucebisa kona mhlobo wam kukuba uye kwivenkile ebhalisiweyo ethengisa amayeza alolu hlobo.

Ewe, amadoda amaninzi abanalo uloyiko lokuba acele uncedo koogqirha abafundele oko ngoba kaloku banale nkolelo yokuba xa ungumntu oyindoda funeka uzimele iingxaki zakho. Ngoko ke xa besiya koogqirha bazibona njengabantu ababuthathaka.

Ndingawudlulisa lo myalezo ngokuthi ndisebenzise iWhatsApp group yabahlali, kungenjalo ndicele ukusebenzisa isipikha esinesandi esikhulu ndikhwaze ndivakalisa lo myalezo.

Iziphumo ezilungileyo ezinxulumene nokugonywa kukuba uxa ubani ethe wafumana ugonyo ngolo hlobo unciphisa ukufumana esi sifo seCOVID-nineteen ixesha elide kwanokuba kaloku xa ubani efumene ugonyo ngolo hlobo kuya kube kunciphiswa ukugula kwabantu, ukungeniswa kwabantu ezibhedlele nokubhubha kwabantu. Ezibi ezinxulumene nokugonywa kukuba abantu abaninzi baye bafumane amahlwili egazi, abanye bafumana izitshisa, njalo njalo. Kodwa ke into ebalulekileyo yinto yoba umntu afumane i-vaccine efanelekileyo.

Ndingafowunela amagosa eenkonzo zikaxakeka ngoba kaloku ngawona athwaliswe uxanduva lokumelana nezikhukhula kunjalo nje wona anezixhobo zokuqubisana ngqo nezikhukhula.

Ndingayithethelela ngohlobo lokuba abafundi banelungelo kwimfundo, abafundi abakhulelweyo banelungelo lokuqhubekeka nemfundo yabo ngaphandle ngokujamelana nocalucalulo okanye imiqobo. Kwakhona impilo nentlalontle, kufuneka kubekho imigaqonkqubo exhasa enika inkxaso equka ukufikelela kwezempilo, inkathalo nentuthuzelo ndawonye ke nokulungiselelwa kwabafundi abakhulelweyo ukuze baqhubekeke nokufunda ngendlela ekhuselekileyo.

Kungokuba kaloku ezinye iintlanga zikwazi nje ukuthetha ngokukhululekileyo ngempilo yengqondo kungokuba kaloku zizixabisile izithethe ezifana nokuhlonipha isidima nokuxabiseka komnye umntu. Into ke leyo engekhoyo kuhlanga lwethu lwabamnyama.

Into ebangela ukuba amadoda angachazi ngokukhululekileyo xa ingawo axhatshazwa ngabantu ababhinqileyo, bayayazi kaloku into okokubana bazawuhlekwa sisizwe kuthiwa ngamadoda abuthathaka. Banalaa nto yokuba indoda ayikhali, indoda ayingomntu ohleli nje ufuna ukusizelwa, indoda kufuneka izilwele ngokwayo iqubisane nengxaki ejamelene nayo.

Mna ndicinga ukuba la mayeza ayasebenza ngokuba kaloku ezi nyangi namaxhwele awathatha la mayeza apha kwindalo. Ngoko ke ndicinga mna into yokubana ayasebenza la mayeza.

Nqununu, ndinesicelo sokuba isikolo senze iinzame zokuba abantu abakhubazekileyo bakwazi ukufikelela kwiindawo abafikelela kuzo abanye abafundi ngokuba ndiyaqonda into yokokubana sonke sinamalungelo okufikelela kuzo zonke iinkonzo njengabanye abafundi.

Uluntu lwasezilalini kufuneka luzilungiselele kwizikhukhula ngohlobo lokuba lusuke kwiindawo ezinomngcipheko wezikhukhula liyokuhlala eendaweni ezikhuselekileyo apho zingazufumana khona umngcipheko wezikhukhula. Zikhona neenkqubo ke zikarhulumente aye azenze ukunceda abantu abangamaxhoba ezikhukhula, iinto ezifana nokuba basuswe abantu abachatshazelwe zizikhukhula basiwe kwiindawo ezikhuselekileyo kwaye babonelelwe ngezinto ezingundoqo.

Kwezinye iindawo ezilalini inqwelo yezigulane iye ithathe ixesha elide okuba ifike. Le nto iye ibangelwe ziindlela ezingekho semgangathweni nokuba kude kweenkonzo zonyango ebantwini basezilalini.

Mntwana wam, sukubahoya abakuntlonta ngokuba uhluphekile ngoba kaloku ukutya kwesikolo sisondlo esiza kukunceda mntanam ekubeni ukwazi ukuqhuba kakuhle kwizifundo zakho ukwazi into yokubana ingqondo yakho isebenze kakuhle xa ufundiswa esikolweni. Iza kunceda loo nto ke uphumelele ngenye imini nawe ube nezinto zakho.

Ndiza kuqinisekisa ngohlobo lokuba ndenze abafundi baqonde ukuba yintoni isizathu sokuba kumiselwe lo mgaqonkqubo kwanokuba baqonde abafundi into okokubana lo mgaqonkqubo awumiselwanga ukuze unyhashe ilungelo labo lemfundo, bazi into yokubana basenalo ilungelo lemfundo noxa nje kukho lo mgaqonkqubo. Ndibaqinisekise into yokubana baza kuyifumana inkathalo efanuba bayayifumana kwaye bafikelele kwimfundo njengabanye abafundi.

Bangamnceda ngohlobo lokuba bamncedise kweminye imisebenzi apha endlini, ingajongani naye imisebenzi apha endlini. Kwanokuba bazame omnye umntu wosapho oza kuthi athethe naye umama azive ethuthuzeleka.

Molweni kwa-ER twenty-four. Ikhona ingozi eyehlileyo apha kwindlela uR sixty-three phakathi kweCookhouse neSomerset East, akubonakali magosa ohlangulo akhoyo. Ndicela nifike ngokukhawuleza.

Ewe, ndakhe ndalisebenzisa iyeza elibizwa ngokuba ngumhlonyane xa ndandiphethwe ngumkhuhlane ongapheliyo. Kwathiwa mandibilise lo mhlonyane namanzi abilayo ndaze ndenza njalo. Emveni koba ndiwuselile ndaziva ndingcono emva koko, zange ndiphinde ndigule.

Ukuba noxinzelelo lwengqondo kumadoda akubonakalisi ukuba ankenenkene. Amadoda into ekufuneka eyifundisiwe kukuba aqonde ukuba xa enoxinzelelo lwengqondo kufuneka athabathe amanyathelo okunakekela impilo yawo angakhathali ukuba abantu baza kuthini na okanye baza kuwajonga njani na.

Kukuba kufuneka baqonde abantu ukuba ucwangcisontsapho alukhabani neenkolo zabo. Kodwa kubalulekile into yokokubana xa besenza ucwangcisontsapho baqinisekise ukuba bakwenza oko ngendlela engakhabaniyo nenkolo yabo ngokuthi bayenze loo nto ngendlela enesidima.

Ndiyakucela mongikazi, ndicela undenzele inceba ngoba ithemba lam lokugqibela nguwe. Ndicela uzenze iinzame zokuba ndilufumane uncedo kule ntloko yam ibuhlungu kangaka, ndingabuyeli emva ndisaphethwe yile ntloko. Ndicela undenzele uncedo, ndithembele kuwe.

Mhlobo wam osenyongweni, ndicela ukukunika ingcebiso phambi kokuba uzisebenzise ezi pilisi kuba kaloku izinto ezifumaneka kwi-intanethi ngamanye amaxesha ziye zingathembeki. Ndiyakucela siqale wenze uphando phambi kokuba usebenzise ezi pilisi ngoba andifuni mhlobo wam ugaxeleke engxakini, ndifuna ukuba uncedakale.